Isimo sezulu sihlezi sishintsha ngaso sonke isikhathi. Lokho kwenza ukuthi njengabalimi kube nzima ukuthi esikutshalileyo kukhule ngendlela ebesifisa ngayo. Ngoba kwenzeka libalele ngokweqile, noma uma lingabalelanga lizoshisa ngokweqile. Kodwa-ke, ziningi izinto okumele zisetshenziswe ukugwema lokho. Njengokuthi kufakwe i-greenhouse, ukuze izitshalo noma izithelo zizokhula kahle. So ngokwethu sizokwenza ngayo yonke indlela ukuthi izithelo zivikeleke kwilanga elishisa ngokweqile noma kwimvula elinetha ngokweqile, ukuze zizokhula kahle. So sizokwenza ngaleyo ndlela ukuthi kuvikeleke iy'tshalo zethu.

Izikabhu ziyilwane ezithanda indawo engashisi kakhulu futhi engabandi kakhulu, ngokolwazi enginalo njengomfuyi. Ekuvikeleni kwey'kabhu kumele wenze ngayo yonke indlela ukuthi ziyavikeleka kwiy'lwane ezingay'phazamisa ngoba azikwazi ukuy'lwela. So iy'lwane kuyenzeka zifune ukuzidla, so ngayo yonke indlela kumele wenze uqikelele ukuthi ziyavikeleka, futhi ayikho indlela yokuthi zilimale ngokungaqondakali. Lokho kusho ukuthi la okusuke zidla khona emadlelweni azo, nawe ube khona uqaphe isimo. Noma uhambe nazo ukuze uzoqapha isimo ukuthi zingalimali ngoba azikwazi ukuy'lwela, futhi zidle kahle ukuze zizokhula ngendlela efanele. Uzoyithengisa futhi ngenani elifanelekile ngoba kuya ngomzimba wayo nokudla kwayo.

Uma kuziwa kwimfuyo, ihlukene inani odayisa ngalo, noma kuya ngokuthi imfuyo ekanjani oyidayisayo. Ngoba ziningi izinto ezenziwa ngemfuyo, enjengey'mbuzi nezimvu. Abanye bayohlola ngazo, abanye benze imcimbi, ngalokho-ke inani alizukufana okumele udayise ngalo. Uma udayisa imbuzi engakakhuli, kwelangakithi kujwayele ukuthi ibe ikhulu, mhlawumbe amakhulu ayisishiyagalombili mase kuthi-ke uma udayisa imbuzi yokuhlatshwa idliwe, kube iy'nkulungwane mhlawumbe ezintathu. Kungani ngisho lokho na? Kuya ngomsebenzi osuke uyowenza noma into osuke uyoyenza ngaleyo mfuyo. Whether uyayifuya, noma uyayidayisa, noma uwenza ngayo umsebenzi.

Okay. Ukulwa-ke ney'nambuzane, abalimi into abangayenza, ukuqikelela ngaso sonke isikhathi ukuthi iy'tshalo abay'tshalayo bay'tshale endaweni e-right, futhi indawo efanele leso sitshalo. Ngoba awukwazi ukutshala isitshalo emhlabathini ongafanele leso sitshalo, ngoba sizofa, noma ngeke sikwazi ukumelana ney'nambuzane zangaleso sikhathi like njengesizini. Where isizini ngayinye iney'tshalo zayo ekwazi ukuthi zikhule ngaleyo sizini. Ngakho awukwazi ukuthatha isitshalo esithanda ukubanda usitshale ngesikhathi sokushisa sehlobo. So ngalokho bangalwa kanjalo-ke ney'nambuzane nazo zonke ezinye iy'lwane ngoba iy'tshalo zonke zakhandwa ngendlela yokuthi zikwazi ukumele isizinin le ekumele ikhule ngayo.

Ziningi izinto ezingenziwa amadolobha ukuze eqikelele ukuthi amanzi aphatheka ngendlela efanele. Esingabala ukuthi la okusuke kuvuza khona alungiswe, ngoba isikhathi esiningi amadolobha awaqikelele ukuthi amanzi avuzayo alungiswe. Umphakathi uyabika ngalokho, kodwa unganakwa. Ngakho-ke ukuze bacophelele ukuthi amanzi asetshenziswa ngendlela e-right ilo ntuza yokuqala, isinyathelo sokuqala ukuthi bavale yonke indawo evuzelwa amanzi, bawunake nomphakathi uma uriphotha iy'nkinga zamanzi. Umphakathi futhi utshelwe futhi ufundiswe ngendlela zokonga amanzi. Ngaleyo ndlela-ke amadolobha angawonga amanzi ngaso sonke isikhathi. Thank you.

Ngaso sonke isikhathi izitshalo ayifani, lokhu kumele sikwazi futhi mina izici engingayisebenzisa, ukuthi ngazi ukuthi lolu hlobo engizolusebenzisa lwe-hydroponic aluzukuba nomthelela omubi yini kwiy'tshalo. Ngamanye amagama luza ukuy'bulala noma liy'limaze. So, kumele ngizocophelela lokho kuqala ukuthi isitshalo noma iy'tshalo engiy'tshalile ngiy'nikeze i-hydroponic efanele, ukuze ikhule ngendlela efanele. Futhi ngizocophelela ngaso sonke isikhathi ukuthi i-system le engiyisebenzisayo ingabi nomthelelo okungakhuleni kwey'tshalo ngoba uma ngizosebenzisa okungeyona izoyibulala, mase iyenza ukuthi zingakhuli ngendlela.

Ukuze abalimi babambisane ngesikhathi se-drought noma uma bebhekane ne-drought, into abangayisebenzisa noma into abangayenza ukuthi beqikelele ukuthi lezi tshalo ezingadingi amanzi amaningi bangay'niseli njalo uma kuy'leso sikhathi. Kodwa amanzi lawa banawo bawongele ukuthi bachelele noma banisele lezi ezinye iy'tshalo ey'dinga amanzi isikhathi esiningi. Ngoba zikhona iy'tshalo ezingawadingi amanzi njalo, okuwukuthi singakhona ukuphila noma singawatholanga amanzi iviki lonke, singakhona ukuphila, singabi nankinga, noma siwathole kanye ngeviki asinankinga. Ngakho-ke uma bezowenza njalo, bangawa-save amanzi, futhi bangakhona ukuthi babe namanzi nangesikhathi se-drought.

Eyi, abalimi bakamoba babhekana ney'nselelo noma nama-challenge amaningi. Kwenzeke umoba uvele ushe ungakavuthwa, noma kube nabantu abawuwebayo. And-ke laba abawuwebayo-ke bayinkinga, ngoba banilinda nihambe mase bayaweba. Baweba nje balimaza nale minye emncane esakhula, ngoba phela abanankinga ukuthi ukuweba kwabo bathathe lo okusuke usulungele ukuthi ungadliwa. Manje kuyoqamba ukuthi uyavuthwa lo omunye usuvele uphelile umoba eplazini. So lobu bunzima nje bukhona nokuthi ke uma kwenzeka kuvele kunetha imvula enamandla, iy'khukhula, ungakaqini umoba, eyi, kuvele uguguleke kakhulu, ngoba indawo yangakithi iyahlaselwa yiso.

Abalimi ukuze baqinisekise kwizinga lokuphepha kokudla okufakwa emathinini ukuthi baqikelele ukuthi ukudla kudayiswa ngesikhathi esifanele kungahlali isikhathi eside, ngoba lokho kuzodala ukuthi konakale futhi kungaphephi kubantu abazobe bekudla. Ukugwema lokho ukuthi ukudla okudayiswayo kuphele, uma kungaphelile kulahlwe uma sekudlulelwe kwiskhathi sakho, ukuze ngasonke isikathi bezodayisa ukudla okuphephile, futhi basazi isibalo sabantu abadinga lokho ukudla, bazi ukuthi bazolungisa ukudla okungaka, bazonikeza abantu abangaka. Ukubalekela ukuthi kube nokudla okulimalayo noma okusalayo mase kuyalimala.

Hhayi, abalimi bangakithi into engingayenza nje ngingathenga ispinashi no-lethisi. Mase kuba-ke imifino yentanga, ngoba yona ikhula kahle futhi iba ihlezi ilungele ukuthi ingadliwa, i-fresh ngamanye amagama, ayinabo ubungozi nobuthi ukuthi uma ungayidli ungayithola usune inkinga yokuthi udle into ezokugulisayo. So ngenxa yalokho-ke ngingakhetha leyo mifino kubona and i-support yami bangayithola lapho.